Abantu basebenzise iy'timela ukonga imali yezinto zokuhamba ukuze bakwazi ukukhokhela izindleko zabo zangenyanga, ukuze bakwazi ukuthi imali yokuhamba kungabi imali ezothatha okuningi ukuze bangakwazi nokuthi banakekele imindeni yabo.

Yebo, ukhona engimaziyo owathintakala nezinklabha zamabhasi ingoba ukholelwa ekutheni ibhasi iyona ewonga imali kwezokuhamba iyona ekwazi ukuthi igqine imali iyanele ukuze akwazi ukwenza izinto zenyanga, akwazi ukuqhuba impilo konke kuhambe ngohlelo.

Ngokubamba iqhaza elibonakalayo ekubikeni, ekuqwashiseni nase kubambisaneni neziphathimandla zendawo, amalunga omphakathi angaba neqhaza elikhulu ekulungiseni kusesikhathini sokugqinwa kwezemigwaqo esesimeni esihle okuhlanganisa nokulungisa imigodi.

Yebo, ngizizwa ngiphephile ekuhambeni ne-Bolt noma i-Uber ingoba indlela engizobe ngihamba, ngiyakhona ukuthi omunye osendlini noma lo engiya kuye ngingakwazi ukushera naye ilokheshini engiya kuyo nokuthi ngihambaphi konke okwenzakala endleleni engiya khona ngiyazi ngiyakwazi ukutshengisa or engiya kuye nosele endlini. Nokuphinda futhi ukuhamba ngamatekisi kungisiza kakhulu futhi especially ngaserenki ingoba babambisene. Akunabungozi and konke kuhamba kahle ukuthi noma ngabe kuthiwa khona okulahlekile uyakhona ukukuthola.

Cha, ngihambe ngebhasi but kodwa engibaziyo abahamba ngalo ibhasi bathi lona liphephile and uyafika kahle ekhaya. Uyakhona ukuwela ngebhasi and futhi uyakhona ukuphathisa ofisa ukuthi kuye endlini ngakho ibhasi. So ibhasi liphephe kakhulu, ingoba kuba nabantu abathembakalayo uhamba nabo ukuyogibela nje ibhasi bathathe imininingwane yakho noma nabantu abasendlini.

Ukuqala kwami ukuhamba ngebhasi ngangithukile ngoba ngingazi ukuthi ngohlangabezana nani phambili kodwa kwaba mnandi ngoba ithikithi lami ngahamba ngayothenga ezitolo so ngafika ilapho kwahlalwa kwahamba i-right kakhulu, ngoba uyakhululeka nakhona uyakhona ukuthi uxhumane nabantu abakini. Uyakhona ukusebenzisa kwangasese nje i-comfortable iyenza ukuthi unethezeke, ukhululeke nasemoyeni ngoba uyazi ukuthi uyofika uphephile lapho oyakhona.

Ngiyacabanga ukuthi okudala isiteleka samabhasi yingoba amabhasi anokungezi lapho amabhasi abakhona anoku-strike ngokuthi imali abayitholayo iholo labo alanele, so lokho kudala ukuthi kube nesiteleka amabhasi angabikho ingoba bafuna ukwenyuselwa imali and amathuba emisebenzi yasemabhasini ayikho miningi.